Ee, ke ka akantsha merogo e e melemo e e sa itsegeng ka gonne e tla nthusa mo mmeleng wa me gape, e tla dira gore ke nne matlhagatlhaga.

Go jwala mefuta e e rileng ya maungo jaaka diapola kgotsa dipanana ke go bontsha gore o batla go itekanela, gape go thusa gore mebele ya rona e nne e e matlhagatlhaga. Ka jalo, go botlhokwa thata gore re jwale maungo a a jaaka diapole kgotsa le dipanana ka gonne diapole di a re thusa mo mmeleng wa rona, gape go dira gore re phele re itekanetse ka dinako tsotlhe.

Merogo e e jaaka ditamati e jwalwa ka ditsela tse di ntsi. Motho o tshwanetse a tlhole gore a naa letsatsi le siame le gore a naa mmu le one o siame. Go tshwanetse motho a tlhatlhobe mmu wa gagwe mo a tlang go jwala tamati mo go one. Sa ntlha se motho a tshwanetseng a se dire, ke gore o tshwanetse a mmu, fa a fetsa ebe a epela peo ya tamati. Motho o tshwanetse a. Tamati e tsaya matsatsi a le supa go ya go a le lesome gore e kgone go golanyana, morago ga moo motho o tshwanetse a dire gore o nosetsa ka metlha le ka metlha.

Go jwala rooibos ga go thata le eseng. Selo se motho a tshwanetseng a se dire sa ntlha ke gore a tlhope fo a tla jwalang rooibos gona. O tshwanetse a lebelele gore a naa mmu wa teng o itekanetse. Rooibos e tsaya dikgwedi di le some nngwe le bobedi kgotsa go ya go some le borobedi gore e gole. Gantsi go le gantsi, rooibos e jwalwa ka setlha sa letlhabula kgotsa sa selemo, gape e kgona go gola go fitlha go dimitara di le pedi. Fa motho a jwala rooibos o tshwanetse a tlhophe fo a tla jwalang rooibos gone mme a tlhole gape le mmu o a tla jwalang mo go one.

Rooibos e na le melemo le di-mineral di le dintsi, e na le melemo e e tshwanang le antioxidants le di-polyphenols. Go le gantsi e itekaneletse mmele ka gonne e dira gore madi a se ka a tsamaya ka pressure e e kwa godimo, gape e thusa masole a mmele. Rooibos e botlhokwa thata mo mmeleng ya rona ka gonne e dira gore motho a se ka a tshwarwa ke malwetse a tshwanang le a kankere. E thusa gape le gore dijo tsa rona tse re di jang di se ke tsa re tshwarisa mala, gape di seke tsa re lwatsa.

Batho ba ba lemang rooibos ba itemogela dikgwetlho di le dintsi. Dikgwetlho tseo di akaretsa dikgwetlho tse di tshwanang le go tlhaselwa ga ditshenekegi. Go le gantsi ditshenekegi di senya dijalo gape di dira gore dijalo di seka tsa nna matlhagatlhaga. Ka jalo, batho ba ba lemang rooibos ba itemogela mathata a a tshwanang le ao. Ba bangwe gape ba itemogela mathata a a tshwanang le metsi a a leng kwa tlase mo go leng gone gore ga ba na maetsi gore ba nosetse dijwalo tsa bone. Ka jalo, seo se ka dira gore ba retelelwe ke gore ba dire rooibos e e ntseng sentle. Batho gape ba ba lemang rooibos ba itemogela mathata a a tshwanang le a dipula kgotsa gore ba palelwe ke gore dipula di ne.

Batho ba ba lemang maungo ba itemogela dikgwetlho di le dintsi tota. Ba itemogela dikgwetlho tse di tshwanang le go tlhaselwa ke ditshenekegi. Ditshenekegi di senya maungo gape dira gore maungo a a se ke a nna manontlhotlho. Ka jalo, fa maungo a senyegile, balemirui ba maungo ba ka se kgone go rekisa maungo ao, ka jalo ba tla retelelwa ke gore ba dire kgotsa ba dire tšhelete kgotsa ba kgone gore ba tlhokomele malapa a bone. Dilo dingwe tse balemirui ba itemogelang tsone ke tlhokego ya metsi. Tlhokego ya metsi e ba dira gore ba se ke ba kgona go nosetsa dijwalo, ka jalo dijwalo tsa bone di tlile go swa mme ba tlhoka gore ba dire tšhelete gape.

Dingwe tsa ditsela tse di šwa tse maungo a dirisiwang ka tsone di tshwanang le go dirwa ga dijeme kgotsa matute a maungo di botlhokwa thata mo matshelong a rona. Matute a dijeme, matute a maungo a a omisitsweng a re thusa thata mo mmeleng ya rona ka gonne a re dira gore re tlhole re itekanetse. Go botlhokwa thata gore maungo ao a fetolwe mme a re direle gore re kgone go itekanela. Dijeme le matute ke maungo a a dirisitsweng, a a fetotsweng gore a nne jalo. Ka jalo, a a re thusa mo mmeleng ya rona gape a re dira gore re phele re itekanele.

Maungo a a jwalwang thata mo lefatsheng lotlhe a tshwana le maungo a a jaaka dipanana kgotsa diapole. Maungo ao a botlhokwa thata ka gonne a re thusa mo mmeleng ya rona, a re dira gore re tshele re itekanetse, gape a re dira gore re efoge malwetse ka gonne maungo ao a na le dikotla gape a re dira, a dira gore masole a mmele ya rona a tie.

Merogo e e jewang thata mo lefatsheng ke merogo e e tshwanang le ditamati le merogo e e tshwanang le sepinatšhe. Merogo eo e botlhokwa thata mo mebeleng ya rona. Ka jalo, ke ka gore batho ba di je go le gantsi ka gonne di re thusa thata. Mo lefatsheng batho ba tshwanetse ba phele ka ditamati le merogo ka gonne di dira gore re se ke ra lwala gape di dira gore mebele ya rona e phele e itekanetse, re efoge malwetse.

Dithoro le mabele di na le seabe se se golo thata mo temothuong ka gonne mabele a dira gore metsi a seke a nwelela thata. A thusa thata mo segompienong mo dithulaganyong tsa dijo ka gonne mabele a na le dikotla tse di itekanetseng gape a dira gore marapo a rona a nne thata. Di a re thusa go le gantsi ka gonne di re efogisa malwetse gape di re thusa gore re se ke ra lwala, ka jalo, re phele re itekanetse. Fa batho ba ja mabele ba tla phela sebaka se se leele ka gonne mabele a a re thusa gape a dira gore dipholo tsa rona di phele di le di telele.